Rona re batho ba setso, taba ya pele e ke tlo e phehang ke ting. E leng papa ena e entsweng ka phofo ya mabele, e ileng ya bewa ho re e tle e be bodila. Ke phehe bohobe, ha ke qeta ho pheha bobebe ba metsi ho tlaba le nama ya nku. Ebe ba sa rateng nama ya nku, re tla ba phehela nama ya kgoho, ka thoko ho tla ba le moroho le mokopu. Mohlomong ba sa rateng mokopi le bona re tla kenya dipotata ka hodimo.

Taba ena e bobebe haholo hobane o ka fumana dipina di a tshwana. Mohlala, re ya o boka Morena empa o tla fumana ha sebini se e hatisa, se fetola melodi ya pina ena. Jwale le wena ha o le motho o batla ho bina pina e, mantswe a ka tshwana mare melodi ha ya tlameha e tle e tshwane le ya motho e mong.

Ngwanaka Lesotho mo re na le meetlo e mengata, mohlala ngwana ha sa tswa hlaha o etsetswa leseko. Leseko le na ke ho etsa ho re ngwana a hole a itseba ke mang, le ho re ngwana o wela ho kae. Ebe bana ha ba so hodile haholo holo ba na ba bashanyana, ba ya tsamana ba lo bolla. Mo no ba yo rutuwang ho re na hoba monna ke eng. Ba rutuwa hlompho, ba rutuwa tse ding le tse ding tse ngata e be ha ba kgutla mo no ebe ba etapele setjhabeng.

Nna ka tswalo ke holetse Botshabelo, e leng sebaka sa Basotho. Ka hoo ke kgonang ho bua Sesotho, empa ka tlung mme e ne e le moXhosa. Jwale ya ba ke ithuta le ho bua seXhosa, ke hola ke be mokana ke bua Sesotho le sona seXhosa.

Ha ne le lenyalo la Sophie ka nnete re jele ha monate, hobane o na hirile batho ba phelang. Nama ne di le teng moo ka mefuta futa, ho no na le nama ya kgoho e hadikilweng, e le setjhu sa nama ya nku, e le nama ya kolobe e besitsweng. E le di salad-e ka mefuta yohle, ho na le borotho le setampo. E itse ha re qeta ho ja, ya ba re fuwa dikuku le kgemere. Tjhe re jele ha monate tsatsing leo.

E hlile dintho di phethohile hobane matsatsing a, batho ba a nyalana le mehlobo e seng ya bona. Le batho ba tsebahalang, di President-e. Mang le mang ha a utlwa a rata motho e seng mohlobo wa hae, ba nyalana le molao wa ba sireletsa.

Ke a dumela ho re bomme ba a tshwaneleha ha ba apere seshweshwe, haholo jwang re le bo mme mmele wa rona ha e tshwane. Nke ke bone seshweshwe se tshwanela ho re na o mmele o monyenyane kapa o mme a mmele a moholo le ha e ka ba o seemong, ka seemo o motelele kap o mokgutshwanyane. Se tshwanela mang le mang, ka hoo ke se tjhaela monwana.

Mokgotsi ke ya lapeng Qwaqwa, tjhe ha hona nthwe ngwe e ke tatetseng mona ke tatetse fela dijo tsa nkgono. Ke a tseba ha ke fihla fela ke tlo fumana a entse dikgobe. E tlare ha ke sa qete fela ho ja dikgobe tseno, a ntlisitse makgeu ke tsebe ho tlo theosetsa. Ha ke qeta ho theosetsa ka makgeu moo, o tla be se ba qhaositse kgoho e phelang, ba se ba iphehile mane le matebelekwane. Monate o mokalo, haholo wa kgoho e o e mathileng ha e tshwane le kgoho ena e rekiswang dishopong.

Ho bohlokwa ho re bo nkgono le bo ntatemoholo ba be teng ka nako eo ho rehwang ngwana lebitso. Hobaneng? Hobane bona pele ba reha ngwana lebitso ho ya ka nthwe ne etsahala ka yona nako eo. Mohlomong ha re re mohlala pula e ne ena, batho ba baholo nthwa pele ba tlo sheba ngwanenwa ho re na ke ngwanana kapo ke moshemane? E be ba mmitsa Pula kapo Puleng. Ha e le rona batjha nke be re ile ra e kenela fela Internet-eng, ra reha ngwana ho ya jwang. Jwale ho bohlokwa ho re o kenye batho ba baholo ho ba bona, ba tlo reha ngwana ho ya ka ketsahello ya ka yona nako eo.

Lenyalo haholo matsatsing a re a lekana, ebile tlamehile re hlomphane. Ha ho sana jwalo ka nako tsa pele mo na mo no thwe ntate wa theohela, mme mosebetsi wa hae ke ho sala le bana le ho hlwekisa ntlo. Tlamehile ho be le puisano, e be re a dumellana ho re ntate ebe ena a theohelang ebe nna ke dula ka tlung. Le teng ha ebe ke nthwe ke sa e batleng re tlamehile re buisane ho re, mme o ka ya mosebetsing, ntate le ena a ya mosebetsi. E be ha le kgutla le bone le thusana jwang jwalo ka ba lekane.